Izinsiza ezingasiza abantu abakhubazekile, kungaba ukuthi ngaso sonke isikhathi noma kanye enyangeni, bathole okuya ngasethunjini, okubizwa ngama-food parcels, nokuba bathuthukiswe ngokomuqondo, bakwazi ukuthi benziswe izifundo ezizobasiza ukuba mhlampe bangakwazi ukuba benze izinto ezinjengo-plumbing, noma ezinjengokuba babe ngomaselandi. Noma bathole ama-voucher inyanga nenyanga ukuba bekwazi ukuthi balekeleleke ekondleni imindeni yabo, ukuze imindeni yabo ingantuli ikwazi ukuthi ithole okuya ngasethunjini.

Indlela yokuba ubaba athole amaphilisi akhe, ukuthi bamufakele ezindaweni ezinjengo-Shopright-i, noma ngo-clicks-i, akwazi ukuthi alande iphasela lakhe lamaphilisi. Nokuba bamulethele bona ekhaya njengoba emaklinikhi kukhona, noma emtholampilo kukhona abantu ababizwa ngokuthi onompilo, bangakwazi ukuthi bamulethele amaphilisi akhe ekhaya. Noma athumele abazukulu ukuba bamulandele amaphilisi akhe akwazi ukuthi awathole ngaphandle kokuba aze agibele yena aye emtholampilo njengoba neminyaka yakhe isihambile kangaka.

Into edala ukuba abanye abantu bawela imikhiqizo yezempilo mbumbulu, yingoba amathuba omsebenzi awasekho, wonke umuntu uzama indlela yokuphila. Manje sebeze benze nemikhiqizo engekho esimeni eyi-fake, imikhiqizo mbumbulu, ukuthi bazame nabo ukuthi baphile njengoba izinga lobugebengu nezinga lokungasebenzi kwabantu likhuphuka ngamandla ngendlela engajwayelekile. Ilento yokuba abantu abasasebenzi, abantu sebephila ngemadlana encane le abayitholayo uma bebambile amatoho ebese kuphela kanjalo. Yingakho-ke sebenza imikhiqizo mbumbulu ukuze nabo bakwazi ukuba baphile.

Ithuluzi engingalisebenzisa lokuxilonga i-COVID-19, bengingasebenzisa i-breathalyser ukuba wonke umuntu abenayo nasekhaya, ukuba akwazi ukuzithesta noma azixilonge uma kwenzeka ezwa izimpawu ze-COVID-19. Wonke umuntu ngamunye ekhaya abe nayo eyakhe, ukuba uma ezwa izimpawu lezi ze-COVID-19 akwazi ukuzixilonga.

Indlela abangenza ngayo ukuze intombazanyana le noma umphakathi ukhululeke ukuya emtholampilo noma ingasiphi isikhathi. Bangahambela izikole, behamba bekhuthaze ukuba kubalulekile ukuzivikela uma usayintombazanyana ukuze ungakhulelwa. Babatshele nokuthi bangasabi ukuza emtholampilo, yonke into eyenzeka laphaya iphelela khona, akekho omunye umuntu ozobe ayikhulume futhi kwabanye abantu. Okwenzeka ngaphakathi emtholampilo kuphelela khona, ukuze amantombazanyana noma amalunga omphakathi angesabi ukuza emtholampilo ngoba esaba ukuthi abahlengikazi bangahle batshele amalunga emindeni yabo.

Izimpawu ezivamile ze-COVID-19. Kuqala ngokuba kube buhlungu amakhala, uma uphefumula uzizwe uphefumula umoya olushisayo. Kuya kwezinzima ukuba kube buhlungu umqala, bese kuya emaphashini kube kuhlungu amaphaphu ungasakwazi nokuphefumula ngendlela ejwayelekile. Emva kwalokho ebese uzizwa ungasakwazi ukuzwa ne-taste, uma udla ukudla kwakho ugcine ungasakwazi nokuzwa, uma uma uphefumula ungabe usalizwa nephunga lento, noma ngabe inuka kangakanani. Ekugcineni ubese ungasakwazi nokuvuka embedeni, usuphelelwa ngamandla, usuvaleke nenhliziyo ungasakthandi nokudla.

Ukube ngingumphathi wesibhedlela sikahulumeni, indlela benginganciphisa ngayo ukugcwala emtholampilo, ukuba wonke umuntu athole ama-date azofika ngawo noma umuntu aqale enze i-appointment before aze emtholampilo.

Izinzuzo nezinselela zokuseka ngokomqondo nangokozwelo kubantu abakhubazekile, ukuba sibe nama-campaign, nama-awearness ukubakhombisa ukuthi siyabeseka bayafana futhi nabo bonke abantu. Nokuba uma mhlawumbe bengabantwana kudlalwa, sigqugquzele ukuba bayafana nabo bonke abantu, ayikho into ehlukile ngabo, ukuba nje kuphela ukuthi bakhubazekile, kodwa bayefana nabo bonke abantu. Futhi, njengoba bedaliwe umdali sonke umdali wasidala nge-purpose nokuthi sibagqugquzele ukuthi sonke siyafana njengoba singabantu emhlabeni, asibacwasi.

Indlela yokugwema ukukhulelwa, ukuba abantu bagqugquzelwe ngokuba basebenzise ijazi lomkhwenyane. Nokuba bagqugquzele ngokuba bahambe baye emtholampilo ukuze bathole imijovo, bakwazi ukuthi bahlele imindeni, kungafiki abantwana abantu bengashadile.

Izinyathelo ezingathathwa ukuqeqeshwa nokuqashwa kwabasebenzi bezempilo abangeziwe ezindaweni zasemakhaya ukuba kukhishwe amathuba omsebenzi kubantu abasanda ukuthola iziqu zabo, ukuze nabo bafake izicelo zokuba bathole umsebenzi.

Umkhankaso wezempilo wabesilisa womphakathi wangakithi, izicu engizicabangayo engazibandakanya izethameli zakhona engizihlosile, ngingenza kube nenhlanganyela yomphakathi, ukuba ngizobazisa ukuthi kunesimo esikanje sabantu besilisa ababhekene naso. Nokuba ngihambe ngimemeza emsakazweni.

Umphakathi indlela, umnyango wezempilo, Indlela engaqwashisa ngayo imiphakathi ngobungozi bemithi engumbombayi, ukuba benze inhlanganyela kanye nomphakathi bezobazisa ngemithi engumbombayi esitholakala emgwaqweni. Nokuba bamemezele emsakazweni kanye nakuma-radio, komabonakude babhale nasemaphephandabeni ukuze abantu beqwashiseke, bavakashele nezikole ukuba bazokwazisa abantwana ngemithi engumbombayi.

Ngingamkhuthaza ngokuthi, umngani wami uma ehlala ephethwe ikhanda elingapheli, ngingamkhuthaza ngokuthi ahambe aye esibhedlela aye kokuhlolwa ngoba kungenzeka ukuba inkinga enkulu. Abahlengikazi abangakwazi ukusheshe bayithole, bese ekwazi ukuthi athole nezinto azosheshe zimelaphe, ukuze naye asheshe asinde kunokuba ahambe ayothwasa ngoba uma ayothwasa kungenzeka umonakalo mukhulu mhlawumbe engqondweni okanye ekhanda lakhe. Lokho kungagcina kwenza ukuthi umngani wami agcine eseshona engalutholanga usizo ngoba izangoma azikwazi ukubona inkinga uma isengqondweni.